Iinkukhu zingamnceda umakhulu ngokuba akwazi ukuthengisa, akwazi ukungenisa imali yokwazi ukuthenga izinto zasendlini zokutya. Iinkukhu umakhulu zingamnceda ngokuba akwazi ukuba nesishebo sokutya, iinto ezinjengenyama, amaqanda wokuba batye ekuseni naleyithi.

Imingeni abajongene nayo kukuba abantu bokuhlala bazokwazi uhamba bahambe bayothenga iziqhamo ezifreshi nenyama efreshi kunye neevenkile. Bakwazi ukungenisa imali, bakwazi ukuthenga iinto ezishotayo endlini.

Kukuba abantu abanintsi bayathanda ukuthi xa benezinto emizini yabo bathenge inyama yehagu. NangoDisemba, abantu abanintsi bayathanda ukubhraya inyama yehagu. So ingeniso eninzi kukuba imali izawungena ngoDisemba naxa kukho imisebenzi emizini.

Isizathu sokuba kuqashwe abantu abangoomama kuba abantu abangoomama abanintsi banalo ulwazi oluninzi ngento edibane nokufama, ukutyala, yonke into. And abantu abangoomama ngabantu abakhutheleyo, abayithanda uyenza into ngexesha and into edibene nokutyala yinto yabo.

Kuba abantu abamnyama banobuqhophololo, bayayitya imali, imali yokusebenza. And abanye abantu abamnyama bayonqena ukusebenza, bafuna ukuqhutywa ukuze basebenze.

Zinefuthe lokuba ziyafikeleleka, zinexabiso eliphantsi kwaye abantu bayazithanda ukufumana ukutya okufreshi okuphuma egadini.

Usika inyama ibe ziipisi ezincinci, ube sowufaka ityuwa, ube sowufaka nepelepele, utsho uyibeke endaweni enomoya owoneleyo ukuba mayikwazi ukoma.

Kukuba amanzi ndimane ndiyowathenga kwamasipala okanye xa kumane kubuya amanzi ezitephini ndikwazi ukugcwalisa ifatyi.

Kuba wonke umntu funeke afake i-CV, wonke umntu funeke aye kwi-interview, wonke umntu funeke enze i-medical check.

Ngokuba siyoma, sibe nemingxuma angathi sityiwe zigrogro, siwe nokuwa.

Ngokuba ndibanikeze into yokutya. Ndibanike ixesha loba bakwazi ukuphumla, bakhokhe amandla. Ndibanike amanzi, ndibanike neento zokugquma xa kukho ilanga naxa kukho imvula.

Kuthethwa ngokuba akwazi uhamba ayothengisela iikhampani eziphezulu kanjengaphesheya kolwandle.

Kukuba aphakame ahambe ayofuna isikolo, iinto ezinjengeekholeji azokwazi ukufumana ulwazi oluninzi ngento edibane neefama. Okanye ahambe ayobona kwezinye iifama ukuba kwenziwa njani. Okanye adibane nabanye abantwana abafundileyo iinto ezidibane neefama bamxelele ukuba kwenziwa njani.

Ngokuba ndizomane ndisihlakulela, ndimane ndisipha amanzi okanye ndimane ndisijonga ukuba asinazo na ezi grogro zaphaya zimosha izityalo. Okanye ndimane ndisipha ifethilayiza ukuba sikhule kakuhle singamoshakali.

Ndizoba nengeniso eninzi kuba kuzoba khona abantu abafuna uthenga, abantu abafuna uthenga iipesika. Ngoku imali izoba nintsi, imali ezongena ngoba izinto ezininzi.

Kuba azizumoshakala zibole kwaye abantu bazozifumana zifreshi.

Ngokuthi ndingamxhasa ngakwezimali futhi ndingamthengela into onothi azidinge ukuphuhlisa ishishini alime.

Inceda ngokuba kuba khona izishebo futhi uyakwazi ukupha oomakhelwane isishebo xa bengenaso, nitye kube mnandi.

Iveji kuba kaloku abantu bayayithanda into ephuma egadini kuba kaloku ifreshi. Kwaye ke iveji ingenza ingeniso eninzi kuba abantu beyithanda.

Indima edlalwa ngamakhosikazi efama ininzi kuba kaloku amakhosikazi ininzi into abayaziyo efama, iinto ezinjengokutyala and bakhuthele, yonke into bayenza ngexesha abafani nabantu abangamadoda.

Inogalelo oluninzi kuba kaloku idala amathuba omsebenzi kwaye ingenisa imali eninzi eMzantsi Afrika ukuze iphuhlise urhwebo oluninzi kwezo fama, kumashishini amancinci asakhulayo kwiifama.

Ngokuthi ndibavulele apho bazokwazi ukugcina khona imali yabo, iinto ezinjengee-trust okanye i-UIF, apho bazokwazi xa bedendwa bakwazi ukufumana iimali zabo ngelo xesha basazama imisebenzi.

Kuba ukutya okunkonkxiweyo akukhawulezi ukumoshakala kwaye kuhlala ixesha elide.

Ndingathi ngakwezemali sitsala nzima kuba abantu bakaRhulumente imali yefama, imali yokufama bayayitya kwaye ayifikeleli emashishinini amancinci.

Ngokuthi siyifake eaysini eyaneleyo ezokwazi ukuhlala ide iyofika apho iya khona inyama. Futhi siyihlalise endaweni enomoya owaneleyo ukuze ibethwe ngumoya ingapheli inuka.

Ngokuthi uye uqale ulime umhlaba wakho. Utsho usogqiba ulima umhlaba wakho ufake izichumisi ezaneleyo, iinto ezinjengamaphepha, ukutya okudala apho ukutshisela khona kunye neetela zeenkukhu ukuze umhlaba wakho uzokwazi ukuchuma ube ready for ukutyala.

Iingenelo zokulima kunye nokufuya zezokuba umntu akasakwazi ukuthatha imali yakhe ahambe ayothenga ezivenkileni. Ngoba xa elimile uyakwazi ukuve aye egadini afike akhe into ayidingayo ayokwenza isishebo, okanye angene esibayeni athathe umntu axhele atye.

Kukuthi uthatha iipesika zakho uzifake ityuwa, ube sowuzifaka neviniga uzibeke endaweni enomoya owoneleyo okanye ilangana, not ilanga elininzi nomoya, ukuze zikwazi ukoma zibe yi-biltong.

Ngokuthi axhase la mashishini amancinci kwezemali futhi anike abantu umhlaba, iinto ezinjengeeprojekthi, apho bazobiza khona abantu abatsha bazosebenza, batyale izityalo.

Ndicinga ukuqasha umntu omnye okanye ababini kuba asikayenzi ingeniso. Sizothi xa sesingenisa ingeniso eninzi sikwazi ukuqesha abanye abasebenzi bazosincedisa.